Ndoda, nceda xa uthe waya emsebenzini iihagu zakho uzivalele ngoba xa ungekho ziye zingene emizini yabantu. Nceda ke ndoda wenze kanjalo ngoba abantu bazawuza apha kuwe bakuxelele ukuba abayithandi le nto yezi hagu zakho. Nam ndiyakuhlebela njengommelwane wakho, nceda ke ndoda.

Kulula kakhulu ukutyala iitapile ngasemva eyadini yakho ngoba iitapile ezi azidingi ugalelwa amanzi rhoqo. Ithi le nto ke azinkcenkceshelwa njalo iitapile, uzawumane nje uzipha umhlaba, umane uzipha umhlaba de zikanti ziyakhula iitapile zakho.

Batshana bam, iibhokhwe ke ezi zifuna uhlala zigadiwe maxesha onke ngoba ziyathanda ukuyabula. Ziyathanda ke uhamba, zilahleke zihambe ziye emahlathini ube uzikhangela kuba kaloku zikhangela ukutya apho kukho indawo enengca khona. Kufuneka nilumke ke bafana bam, ngoba napha emahlathini ziyawunqumla phakathi kweemoto emgaqweni iibhokhwe, ngoko ke funeka nizigade maxesha onke zibe phambi kwamehlo enu zingaphulukani nani. Yenzani kanjalo maxesha onke ke bantwana bam ukugada ezi bhokhwe ngoba zinganifaka engxakini xa zithe zalahleka zayongena ehlathini nibe nibhadula nikhangela pha ningazifumani.

Kubalulekile xa ungumsebenzi wasefama uzinakekele, uzijonge maxesha onke. Izixhobo osebenza ngazo zibanabo ubungozi obunazo njengemihlakulo, umzekelo. Kufuneka ke ezi zixhobo zokusebenza uzisebenzise ngononophelo kwaye unxibe izikhuselo ngamaxa onke ukwenzela uba ungalimali. Kubaluleke kakhulu ke uzijonga impilo yakho xa ungumsebenzi wasefama ngoba zininzi izinto ezinobukhali ezivelayo efama xa usebenza khona. Ndiyavuya kakhulu xa umntu ezinakekela osebenza efama ukwenzela ukuthi akwazi ungalimali efama.

Kule mihla siphila kuyo kunzima kwiintsapho ezininzi ezilalini ukuziphilisa ngokulima ngoba kaloku into eyenzekayo ezilalini abantu bafumana imihlaba emikhulu batyale kuyo, ibohlule ngoku ukuyinakekela imfuyo leyo okanye igadi leyo bayilimileyo ngoba abanalwazi luphangaleleyo. Kubalulekile ukuba abantu ke abathanda ukulima baziphuhlise ngokuya esikolweni, bafunde bazixhobise ngezixhobo zemfundo ukwenzela uba bakwazi ukuba ngaba igadi ihoywa njani na nemfuyo ihoywa njani. Kubaluleke kakhulu ke ukuzixhobisa ngemfundo xa ungumlimi ukwenzela uba wazi yonke into yenziwa njani.

Umhlaba uyasetyenzwa, umhlaba uyahoywa, umhlaba uyanakekelwe, umhlaba ufakwa izichumiso njalo ukwenzela uba umhlaba utyebe ukwenzela nezivuno eziza kuphuma kuloo mhlaba zityebe zibe tukutuku, zibe nezinongo ukwazi ukuthengisa nawe. Umhlaba ke wunakekele njalo ngokuwupha amanzi, izityalo uzinkcenkceshele kwaye umhlaba uwunike izinongo rhoqo njalo. Izityalo zakho ke ezizawuphuma kulo mhlaba ziya kuthi zibe nezinongo ezibalulekileyo zomzimba zikwazi uthengiseka nesemalikeni izityalo zakho, ngoba kaloku zichumile zintle.

Umntwana wam uyalithanda ezolimo, ndiyambona uzinikele usebenza nzima kwaye uzimisele ukwenza iphumelele oku kulima kwakhe, ibe lishishini eligabaleleyo eliphumelelayo. Ewe, isikolo sibalulekile sona and sinendima yaso ekubeni umntana aphumelele kodwa ke not wonke umntu kufuneka edlule eyunivesithi ukuze aphumelele. Umntwana wam ke ngoku kulima akuthandayo, ndimjongile uyakuthanda, ufuna ukuvula amathuba omsebenzi kwabanye abantwana abangasebenziyo abahleli apha ekuhlaleni. Ngoko ke azokwenza njalo uya kuthi noko enze inguqu apha ekuhlaleni ngoba abanye abantu bawuthi baxhomekeke kule fama yakhe for ukondla iifemeli zabo namakhaya abo. Ngoko ke iyunivesithi ayibalulekanga kakhulu kulo wam umntana, ndiyambona uba unesakhono sokulima.

Kuze imfuyo yam ikhuseleke kwizifo zezilwanyana kufuneka ndibize ugqirha wezilwanyana nokuba kukanye enyangeni azozitofa izilwanyana zam. Ukuba akazitofi ziya kuthi zihlolwe ukuba ngaba zeziphi na izifo ezinokuthi zizifumane. Kubalulekile ke izilwanyana zakho uzithengele namayeza kulaa ndawo yamayeza yezilwanyana, ube nawo uhlale unawo nawe ungumfama ukwenzela ukuthi xa kukho into evelayo izilwanyana zakho uyazihlaba ngala mayeza uhleli unawo. Ngoba kaloku awuzusoloko unayo imali yokubhatala ugqirha wezilwanyana. Ngoku kubalulekile ukuba nawe ungumfama hlala uzithengela amayeza wakho, uzifundise amayeza asetyenziswa njani ukwenzela uhlabe izilwanyana zakho njalo xa ubona ukuba ngaba zinezifo eziza kuthi zizihlasele.

Abantu basezilalini banalo ulwazi ngokutya izityalo zasendle, kodwa ke kuyo yonke loo nto leyo siyayazi uba pha mandulo ootamkhulu bethu noomakhulu bethu kudala babephila ngezi zityalo. Umfino esasiwutya kudala ekuthiwa ngutyuthu wawukhiwa apha phandle, wawuzikhulela phaa la mfino utyuthu, awuthathe umakhulu adibanise neetapile mhlawumbi okanye nesipinatshi kuphume ukutya. Kona kukhona ukutya okukhoyo okutyiwayo kwaye abantu basezilalini banalo ulwazi nto nje bafuna ulwazi labo luphuhliswe baboniswe nezinye izityalo abanawuthi bazitye ezingenabungozi eziphilisayo ezisehlathini. Ewe, zikhona ziyaphilisa ziyanceda zinintsi nto nje kufuneka bafumene ulwazi oluthe vetshe ngazo.

Kubaluleke kakhulu ukuxhobisa abantwana nabatshana bam abancinci ngomonzakalo onothi ubavelele xa besebenza neenkomo. Umonzakalo ke eyawuthi bawufumane xa besebenza ngeenkomo uyawuthi, batshana bam, xa sisengayo iinkomo kufuneka siyiqaphele into yoba xa usenga inkomo awuyiveleli ngasemva, pha phakathi kwemilenze ngasemva, kufuneka inkomo xana uyisenga uyivelele apha ecaleni. Ibhakethe lakho ulifake apha ngaphantsi ecaleni ungalifaki ngasemva ngoba ngasemva inkomo xa uza ngasemva iya kukukhaba inkomo ikulimaze. Kwaye inkomo akufunekanga uyibambe entloko ujongane nayo ngqo, inkomo kufuneka uyijonge kakuhle inkomo, uyibambe kakuhle ngephondo uvele ecaleni ngoba iyakukonzakalisa inkomo.

Abantu basezilalini kubalulekile bafundiswe ngokubaluleka kwezityalo zasendle ngoba izityalo zasendle zinayo indima eziyidlalayo ekuhlaleni ukuphuhlisa iimpilo zabantu. Siyava namhlanje ukuba kuyathethwa ngazo uba funeka zihoyekile izityalo zasendle ngoba zinempilo, mazihoywe izityalo zasendle. Abantu bangayenza imali ngokuthi basebenzise izityalo zempilo, izityalo zasendle.